Umphakathini ne-Wi-Fi yamahhala izingane ezingena isikolo zingakwazi ukuyenza o-research ukuthi zikwazi ukufunisisa kabanzi e-inthanethi, futhi nabantu abasemakhaya abangana misebenzi bangakwazi ukuya emawayifayeni wamahhala bakwazi ukuthi bafune umsebenzi, ba-register-re. Futhi i-Wi-Fi into zanamuhla ngoba sekungene phecelezi nabo AI abantu bangazifundisa ngazo ukuthi kwenzakalani, futhi abantu bakwazi ukuthola izindaba zangaphandle ukuthi kwenzakalani, bazifundise futhi nange-economy futhi nangendawo yabo bazi kabanzi. Futhi umuntu makafuna ukuvula nangamabhizinisi wabo izinto eziningi namuhla sebazenza online, so abantu abaningi bayazi bangazithola basizeka kakhulu nge-Wi-Fi yamahhala.

Uma usebenzisa i-Wi-Fi ukuziphephisa kumele ucinisekise ngempela ukuthi le Wi-Fi o-connect-a kuyo iyayo le ngempela ibiza ngegama lakhona, futhi kumele bakuphe ne-password yakhona. Futhi ukuzivikela kumele ube ne-antivirus phakathi kwefoni yakho uthi abantu bangakwazi uku-scammer, futhi ama-imeyili wama-Wi-Fi owatholayo kumele ungangeni wonke ama-Wi-Fi . Ngoba abantu bakwazi ukuthatha infomation yakho efonini yakho uma u-connect-e e-Wi Fi yamahhala ongayazi ukuthi iyakuphi futhi inhloso yabo banhlose ini.

I-loadshedding iyinkinga kakhulu abantu bangazisiza ku-loadshedding uma singaziyenzela ama-solar system, uma kungana Wi-Fi connection singathenga i-router futhi kunama-router esimanje manje akwazi uku-connecter nesola nelanga liyasebenza likwazi ukusisiza. Futhi nama-power bank amanye sikwazi ukuwa-charge-isa ukusisiza sisebenzise i-Wi-Fi kunganagesi, ngoba i-loadshedding asazi ukuthi iza sikhathi bani uthi into efuna umuntu akwazi kune-loadshedding ezayo singazama ukuthi si-download-e izinto lezi esizidingayo before. Phecelezi I-loadshedding ivele isikhathi sakhona ngoba uma u-download-ile ama-imeyini namadokhumenti uyakwazi ukuwabona ngesikhathi se-loadshedding, futhi uyakwazi uku-responder amasinyane uma iyibani mezezibuya futhi.

Idatha lami expire meliphela lingaka expire-ri ngizizwa kabuhlungu ngoba angiyizwisisi lento le ukuthi ngoba ngithanda ama-social media, tholukuthi kunento kumele ebalulekile ngiyenze, tholukuthi kumele ngithumele i-CV endaweni ethize. Than lona la-expire-ra idatha lami manje ngizoyenza ukuthi ngibafowunele e-service provider lami ngibafuzise ukuthi ingabe yenza yini le nkinga le kuba bangakwazi ukuthi bangisolivele inkinga enginayo ngajabula kakhulu. Uma bangakwazi ukungichazisela inkinga le enginaye ngiyashesha masinyane, ngigijimela ku-Wi-Fi hotsport yamahhala lesi siyithola khona emolweni yilapho khona ukuthi inkinga yami ngikwazi ukuyicazulula. Kodwa yona akusiyo into engiphatha kahle kakhulu.

Izinzuzo zokuhlinzeka ngolimi wendawo ukuthi uhulumeni afake amathawa amanye uthi amanye ezinye izindawo zikwazi ukuthi zithole amalimi futhi zikwazi uku-communicate-a nezinye izindawo. Ngoba ezinye izindawo zikude futhi uhulumeni angakhuluma no-telecommunication department ukuthi bakwazi ukufinyelela ama-remoting areas phecelezi futhi afundise abantu ukuthi bangazifikisa kanjani. Bazifundise ithekhinoloji eyikhathini zamanje phecelezi.

Into engayenza ubhekana nokuphoqeka kwale simo lesi ngahamba ngiye kwabanganini bami ukuthi kuze baze bangichazisele ngale game ukuthi kaze injani futhi ngakwazi ukuthi ngakwazi ukubheka ama-highlight wayo. Futhi indaba lezi kamnandi kabi, ngoba abantu bazabe bayibhekile ngaleso sikhathi, mina kuthi ingindlule kube buhlungu kakhulu ngale ndlela engimangazayo ngoba ngiyalithanda le qembu leli.

Izinhlobo ezaziwa kakhulu o-romance no-soapie ezidlaliwa ama-satellite, umabonakude. Ezithandiwa kakhulu o-soapie.

Ngithola ukuthi kulamalanga lawa ukufunda kwi-inthanethi kuba lula kakhulu ngoba asakwazi ukuthi sihambe kude, siyogibela ama-transport okudura namatekisi ngoba into enye ukuthini, ukuphepha kakhulu. Uma umuntu asebenza uyakwazi ukuthi angafunda ku-inthanethi futhi ku-inthanethi kuneyinhlobonhlobo eziningi zama-infomation phecelezi, ukuthi abantu bangazisebenzisa emfundweni zabo.